Insurance ya lepato e tumme haholo naheng ena ya rona ebile ke nahana hore ke e ngwe ya dikgwebo e ipetsang pele. Papatso ya teng o atisa ho e thola di-taxi-ng, dikoloing tsa di poraefete le mabotaneng a meaho.

Hangata ha o batla ho adima tjhelete bankeng, banka e atisa ho sheba hore na o motho a jwang maelana le taba tsa ditjhelete, hore na o nkile bokae hokae, mme wa e patala jwang. E sheba le hore na o na le sekoloto na shopong tsa bo diphahlo, shopong tsa bo dikoloi, ebile e kgutle e shebe hape hore na o motho a patalang jwang.

Nkgono, proof of address ke lengolo le tsebisang hore na o dula hokae. Lengolo lena le atisa ho tliswa ke masepala kgwedi le kgwedi.

Fixed deposit, ke account e re o bulelang yona ya tjhelete moo o tla beha tjhelete ya hao ho latela hore wena o lakatsa hore e dule teng ho fihlela neng. Tjhelete ya hao ha e ntse e dutse ka moo, e tlo ba le tswala e o tla e fumana ho fihlela ebe e kwalwa account eo ya hao.

Malome, tjhelete ena o e tshwereng e ngata haholo, mme o lokela hore o ye bankeng e ngwe le e ngwe ya mona Afrika Borwa, moo ba tla kgonang hore ba o thuse ho tjhentjhela tjhelete ena. Ba o fe diranta tseo re di sebedisang mona naheng ya rona.

Lebaka le etsang hore ke le founele kajeno ke hobane ke na le mathatanyana a manyenyane a ntshwereng, ha ke kgone ho patala loan e kileng ka e nka ho lona selemong se fitileng. Hona ho tla ka morao hore ho be le diketsahalo tse mpe mpe tse ke kopaneng le tsona bophelong, empa ke ne ke ka rata hore re kopane re utlwane hore na ho tloha mona nka le patala jwang na ho ya pele.

Cheque account, ke account ya banka e sebetsang ho ntsha le ho kenya tjhelete, ho reka mabenkeleng le ho patala tse ding tsa dintho.

Overdraft facility ke account eo o ka kgonang hore o ka sebedisa tjhelete le ha o se na yona. Account ena e bohlokwa haholo hobane mohlala, mohlomong ha re re o batla ho tshela mafura koloing, ho tholahale hore account ya hao ha e na letho, ka overdraft facility o ka kgona hore o tshele mafura ao le ha account ya hao e dutse ho noto.

Motswalle wa ka, ke utlwile hore o fumana tjhelete ya grant, mme ke o romelletse tjhelete ka phoso hoo ho bakileng hore tjhelete ya hao e kwalwe hobane mohlomong ba itjwetsa hore o se o na le tjhelete eo o e fumanang. Ke ne ke ka rata ho kopa tshwarelo ka ketso ena, e ke entseng motswalle wa ka.

Ee, di-premium tsona re di patala hantle, empa ke bona tjhelete ya teng e ka re e ngata hobane re se re patetse nako e kang dilemo tse nne, ho ntse ho sa etsahale letho. Jwale ke bona eka tjhelete eo e re e patetseng, e ka re re se re patetse mahala hobane ha wa etsahala letho, empa ke utlwisisa hore na ke hobaneng ha re patala insurance.

Ha ke motho a ratang ho kadima tjhelete, empa ke ye ke rate hore ha ke kadima tjhelete, ke fuwe nako e kabang dikgwedi tse mashome le metso e mmedi. Hona ho etsa hore ke se ke kebe ka ba ka tlasa kgatello ya ho patala tjhelete eo ke e kadimmeng, ke kgone ho phetha mabaka a mang ka tjhelete eo ke nang le yona, ke se ke ka nahana feela ho kgutlisetsa tjhelete eo e ke e kadimmeng.

Tjhehe, ha ke so ka ba ke kadima tjhelete ho matjhonisa, empa nkile ka ba matjhonisa ka nako e ngwe e itseng.

Ntate, na o batla ho ntsha tjhelete o ise account-ong e ngwe ya hao, hoo ho bonolo haholo hobane o ka sebedisa app ya hao ho etsa seo. O ka qala ka ho kena account-ong eo e nang le tjhelete, mme o kgethe hore na o batla ho isa bokae account-ong eo o batlang ho isa tjhelete ho yona.

UIF e bolela hore unemployment insurance fund, eo ke tjhelete e hulwang kgwedi le kgwedi ho tswa ho wena le ho tswa khampaning eo o e sebeletsang, e behelwang mohla o se o sa kgone hore na i ka sebetsa. UIF ha e o sokodisa o lokela ho ya diofising tsa labour, moo o tla fumana thuso ka taba tsa UIF hore na mathata ke eng na ha eo sokodisa.